Awukhokhi kakhulu mowusebenzisa itekisi futhi itekisi lisiza ngokuthi likuthatha la osuka khona likubeke nalapho ufuna ukuya khona. Enye into njengoba sengishilo ukuthi awukhokhi kakhulu, la eNingizimu Afrika umphakathi othanda ukuba phakathi kwabantu nokuhambisa ikusasa lethu. Ibhizinisi lamatekisi liyawukhulisa iNingizimu Afrika, njengoba luwukhulisa as umphakathi siyawuthanda kakhulu ukulisebenzisa itekisi ngoba itekisi alivamisile ukuthi ukhokhe kakhulu mawulisebenzisa.

Yebo, ngikhumbula ngisebenzisa isaphulelo sabafundi lebhasi ngiya eBloemfontein. Ngahamba ngiyokuvakashela umngani wami ngalisebenzisa ngiwumfundi ngathola i-discount, ngathola isaphulelo sabafundi se-fifty percent ngiya eBloemfontein.

Ngithanda ukupakisha ukudla okumnandi njengeTropika, amagwinya, isinkwa nama chips, i-fish and chips, or noma ngivele nje ngihambe ngiyozithengela u-KFC. Ngiyazi ukuthi uzongiqhuba indlela yonke, ngithenge u-twenty-one piece.

iNingizimu Afrika inkinga eyey'timela iqala futhi masibona inkinga yogesi. Ugesi uvamisile ukuhamba siyibiza nge-load shedding, uvamisile ukuhamba amahora amabili, or amathathu, or amane. Yiko kuvamisile ukuthi izitimela zivame ukufika sekwephumzile noma zingafiki ngesikhathi. Mawuwumuntu ohamba ngesitimela kumele nje uzimisele ukuthi ngesinye isikhathi khohlwa yisikhathi.

Yebo, ngike ngahamba ngebhasi elafela endleleni kwamele simele elinye ibhasi lize lizosilanda. Nakhona lasilanda ngamahora awuthathu sewandlulile. Kwakunzima kakhulu ukuthi nje sihlale ebhasini singazi ukuthi kuyowenzakalani, kodwa lagcine lifikile lelo bhasi lasithatha la siyakhona safika kahle.

Eyi, mngani wami ngihlangane nomunye ubhuti esitimeleni engitshela ukuthi wafundisa umkakhe emfaka esikolweni wamfundisa wamfundisa, umkakhe wahamba wathola umsebenzi phesheya. Makafika phesheya, umkakhe wathola enye indoda phesheya. Sekamshiyile-ke manje sekaze ushadile naleyo ndoda. Eyi, yaze yabuhlungu ngoba ushiye lo lo muntu wesilisa nabantwana ababili. Eyi, mngani wami le mpilo inzima kakhulu.

Kunzima kakhulu ukuthi ulahlekelwe izikhwama zakho futhi nje ePaki Siteshi, kodwa into engayenza ukuthi ngihambe ngiye e-ofisini lale bhasi ngi-report-e ukuthi nje izikhwama zami azikho enqoleni, iyiphi indlela ebangangisiza ngayo. Futhi ngihambe ngiyovula ne-case e-Police Station, ukuze ngazi ukuthi zingatholakala kanjani iy'khwama zami.

Ngikhe ngahamba ngisuka ePitori, ngahamba ngaya eBloemfontein ngebhasi. Eyi, lalu lude kakhulu, indlela yayinde kodwa nje ngandlulisa nje isikhathi ngoba bangiphethe umsakazo wami, siwubiza nge-iPod player. Iney'ngoma ezishumi nambili, ngazimamela lezo y'ngoma isikhathi sonke amahora awu-six. Ya, ngazizwa ukuthi hheyi, kwathi makuphela nje uhambo lwami hheyi, ngangikhathele kakhulu ngingafuni lutho. Kula nje ngabona kahle ukuthi hheyi, indaba yebhasi iyagcilaza impela.